Eya vunyingi ya vanhu vo tala lava hi va vonaka exitarateni i vavanuna. Naswona hayi ku vo vabya vuvabyi bya miehleketo, kambe van'wani va teka swidzidziharisi leswi dlhinaka swi va vhinya miehleketo.

U foyinela tinambara ta one one two, kumbe u foyinela ten triple one. Kumbe u ya eka masipala, u ya eka South African weather disaster.

Mina ndzi na yona. Ndzi na rona ripfumelo eka mirhi ya ndhavuko. Hikuva na khale ka khaleni vakokwana wa hina a va tirhisa mirhi wa xintu, ku nga se va na madokodela va tlhela va pfuneka va hanya.

Eswibedhlele swa phurayivhete va tshungula kahle va tlhela va ku hatlisela, kambe nkarhi wun'wanyani swa mfumo va hlwela. Hambileswi swa swa phurayivhete swi durhaka kambe va nyika mirhi ya kahle va tlhela va hatlisela.

Ndzi tiva cancer ya vele leyi nkarhi wun'wanyani u tsemiwaka vele leswaku yi ta suka, xitsongwatsongwana lexiya xi ta suka. Ndzi tiva ya ngati, leyi kumekaka engatini. Ndzi tiva ya rhumbu, leyi kumekaka endzeni ka rhumbu emirini wa wena. Ndzi tiva ya nhlonge, leyi kumekaka e nyameni ya wena.

Insulin yi pfuna leswaku yi pfuna leswaku chukele ri ya ehansi, ri nga gonyi ri ya henhla ngopfu. Yi tlhela yi control-a xitsongwatsongwana xa chukele.

Xikolo xi nga vutisa swichudeni leswaku va na ti-allergy ta njhani va tlhela va khoma mirhi wa allergy kwale xikolweni loko va phakela vana. Leswaku va nga vi na allergy ngopfu kumbe yi nga hangalaki na miri wa vona.

Swichudeni swa swa swa vadyuhari swi languteka na ku xanisiwa, ku vatswari va va swi vhiya, vatswari van'wanyani va le kaya va swi vhiya. Kumbe va tshama va kha va va rhukana hi swiyimo swa vona. Van'wanyani va va byela leswaku a va pfuni nchumu kumbe va va byela marito mo vava ehenhleni ka vona.

Swichudeni swa vadyuhari swi vona swin'wanyani va swi va swi rhuketela, va swi byela leswi swi nga xiswona. Van'wanyani va swi vhiya emakaya. Leswi swi vangela leswaku va va na ku vaviseka emiehleketweni, van'wani va va na ku vaviseka hi hi hi ririmi ra xinghezi hi swi vitana depression kumbe trauma.

A va tshemba leswaku loko u basisiwa, ngati loko ku ri ku ku love munhu wa wena nsati wa wena kumbe nuna wa wena, a va tshemba leswaku hikuva i khale u ri na yena ngati ya wena na ya yena ti hlangane ngopfu. Hikokwalaho a va tshembe leswaku a va tshemba leswaku swi nga vanga swi nga vanga makhume, leswaku na wena nkarhi wun'wana swi ta endla leswaku na wena u hundza emisaveni.

Mfumo wu nga endla ti-organization kumbe va endla leswaku va nga endla ti-organization. Va vulavula va rhamba vadyuhari va va dyondzisa hi swiyimo swa vona na leswaku va va dyondzisa leswaku va tlhela va ti amukela hi leswi va nga xiswona. Na vona va va va na nkoka swinene emisaveni.

Madokodela lama mo ka ma nga ri nawini ma vonaka hi ku va va nga ku kambeli kumbe va ku nyiketa mimirhi yo ka yi nga fambisani na swilo leswi wena u u vabyaka swona. Van'wanyana va teka mali va nga se ku kambela, ivi va ku nyika mimirhi.

Va va endla swinavetiso eka ti-social midiya to fana na Facebook-u vo Instagram-e. Va navetisa leswaku kumbe va navetisa emapatwini va kombisa leswaku vona i madokodela ma ma ntiyiso.

Mina ndzi nga ku eka munhu loyi a xanisaka vadyuhari a nga pfuki a hlekile munhu un'wanyani hikuva a nga swi tivi leswaku mundzuku yena u ta kuma munhu wa njhani, kumbe u ta kuma n'wana wa njhani. Hikuva na vona vadyuhari a va lo ti endla kambe va lo tswarisiwa xiswona ende vanhu laha misaveni ha ringana, naswona laha emisaveni hi vumbiwile hi xivumbeko xin'we xa Xikwembu. A ndzi ta n'wi byela leswaku mfanhe yi nga hleki yin'wana makovo.

Mina a ndzi hi mavonelo ma mina ndzi vona leswaku tikhemisi ti fanele ti nga pfali, hikuva swilo swo tala swa endleka. Nkarhi wun'wanyani wa vaviseka kumbe u lava mimirhi, loko u ya ekhemisi u kuma ku pfariwile u nga swi tivi leswaku na wena u ta pfuneka kwihi.

Ndzi tiva South Africa hope, ndzi tiva na Green Donor, ndzi tiva na Women For Change, ndzi tiva na Youth Peace.

Vana va fanele va dya mihandzu yo fana na maapula, mapyere, tibanana. Va tlhela va dya ni matsavu mo fana na na na ti-carrots. Ti-carrot-o ti pfuna leswaku vana va vona kahle ti pfuna matihlo ya vana, va tlhela va dya na miroho. Miroho yi kahle for miri ya vana, va tlhela va dya na ti-beans-i ta le xikolweni va dya na switampa.

Exikolweni va dyondzisa hi timhaka ta masangu, va endlela leswaku vana va xikolo va swi tiva leswaku va ta hlangana na yini. Kumbe va va dyondzisa va va nyika dyondzo ya leswaku va fanele va endla yini kumbe switirhisiwa swa njhani, leswaku va nga vi na makhwiri kumbe ku vabya switsongwatsongwana swo karhi.

E-e hi mavonelo ma mina mirhi ya xitsongwatsongwana xa HIV and DISA a yi ringanelanga. Hikuva van'wanyana matikoxikaya ku na ku na vusweti byo karhi hi timhaka ta eswibedhlele.

Makhombo ya ku tirhisa mimirhi yo tani i ku va va nga swi tivi nkarhi wun'wani leswaku yi tirhisiwa njhani, na leswaku yi tirha njhani emirini wa munhu. Nkarhi wun'wanyani mi kuma leswaku masiku ya kona ya hundzeriwile, kumbe va va nyiketa mimirhi yo ka yi nga ri kona eka mavabyi lawa va vabyaku wona.

Loko munhu a bihile emirini wa pfumeleriwa ku teka xiboho xa ku ya a ya susa, hikuva a nga na a nga na nseketelo wo huma eka papa wa n'wana kumbe ndyangu wa yena. Kambe loko a susile u fanele a ya a ya tlhava nayiti kumbe ku teka tiphilisi leswaku to to sivela leswaku a biha mirini nakambe.

Mfumo wu fanele wu kurisa miako ya swibedhlele, wu tlhela wu thola vaongori vo tala, wu tlhela wu va nyiketa mimirhi yo tala leswaku va nga tirhi hi ku karhala. Hikuva ku na vusweti bya vaongori ku tlhela ku va na vusweti bya mimirhi.

Ematikoxikaya ku na vusweti bya vaongori, ku tlhela ku va ni vusweti bya bya mimirhi eswibedhlele. Hikwalaho mina a ndzi ta ku mfumo wu fanele wu engetela nhlayo ya vaongori, wu tlhela wu engetela nhlayo ya maphilisi lama kumbe mirhi leyi yi tirhaka ngopfu exibedhlele.

Emugangeni wa ka hina vanhu lava va nga na vutsoniwa va khomiwa ku fana na vanhu lavan'wanyana. Va hloniphiwa ende ha hloniphana. Swa ku i vanhu lava nga na vutsoniwa va nga va nga khomiwi kahle a hi swona. Emugangeni wa ka hina a swi tirhi sweswo.

Mina etliliniki ya ka hina, vaongori va khoma vanhu kahle, va tlhela va hatlisa ku ongola vanhu. A swi kona swo va nga khomi vanhu kahle. Na ku basa ku basile, na tithoyileti ta kona ti basile.

Chukele ri lava munhu loyi a dyaka swakudya swa kahle, wo landzelerisa, na wo wo nwa maphilisi kumbe murhi hi nkarhi. Munhu wa vumbirhi u ri chukele ra n'wi xanisa, a nkarhi wun'wani a nga landzeleli leswi swi nga endla leswaku a suka matino. Ri n'wi endla na leswaku ri ri ri ri famba emirini wa yena kumbe emzimbeni leswi endlaka leswaku se va n'wi susa na nenge.

Muxaka wa wo sungula u ri chukele yena wa ri landzelerisa, u famba na madokodela hi mhaka ya chukele, wa swi landzelerisa swinene. Na wa vumbirhi muxaka u ri, ya na chukele nkarhi wun'wanyani hi mhaka ku ri a nga na yona mali yo ya eka tiphurayivhete tliliniki, a nga fikeleli. Leswi swi endlile leswaku a va n'wi susa na nenge, hi mhaka ya chukele.

Ina ya fikelela hikuva va kuma mali yo hlaya leyi kotaka ku va yisa eswibedhlele van'wanyana vakhandziya va ya eswibedhlele va ya pfuniwa leswi va va va va vabyaka swona kumbe va ya van'wani va ya ku langutiweke n'hweti na n'hweti na leswi ya kota ku xava mimirhi leyi xibedhlele vo ka va nga va nyikiku yi tlhela yi kota ku va xavela swakudya na swiambalo.

Vuvabyi bya rifuva Musa u fanele a ya exibedhlele a kota ku n'wi tshungula vuvabyi bya rifuva kumbe va n'wi nyiketa va ta n'wi nyiketa maphilisi naswona i fanele a a nga tshami ekusuhi na van'wanyana hikuva a nga ta va tluleta.

Ina i ntiyiso van'wanyana va kule emakaya laha va vona va vo manana va vona va biwa hi va tatana va vona va vhela va teka leswaku i ku hanya ka kona. Van'wanyani va ku va kule va ri karhi va xanisiwa hikokwalaho va susela ku kwata ka vona henhleni ka vana va va vanhu va xisati.

U fane a landzelela vuvabyi bya high blood hikuva loko a nga byi landzeleli byi nga n'wi dlaya hikuva ya khuphuka yi ya ehenhla swinene leswi swi vangela rifu hikokwalaho munhu un'wana na un'wana loyi a nga na high blood u fanele a ya byi landzelela swinene a nwa tiphilisi ta yena hi nkarhi leswaku yi ta kota ku va ka level ya kahle.

Ina ndzi vonile leswi hangalakise xitsongwatsongwana kumbe ku hunguta xitsongwatsongwana hikuva loko u hlamba hi sanitizer swi dlaya switsongwatsongwana emavokweni ya wena hikuva nkarhi wun'wanyana u tikhoma minomo u tikhoma milomo u nga hlambanga mavoko naswona a u khomakhome swilo swo tala naswona mavoko ma vona ma va ma ri na switsongwatsongwana swo tala. Leswi swi hungutekile ku hangalaka ka switsongwatsongwana swo tala hi ku hambanahambana handleni ka COVID-19.

Mina ndzi nga languta mahanyelo ma yena leswaku u hanya njhani naswona u wa swi kota ku khoma vanhu kahle na hikokwalaho ni nga ta n'wi hlawula handleni ka sweswo a ndzi nga ta n'wi hlawula kambe mahanyelo ma ya ma va ma fambisana na ku tshembeka.

Swi vangiwa hikuva u u u hundze hi le ka swiyimo swo tika swinene hala tlhelo ku na n'wana loyi a rilaka swinene. Leswi swi endla leswaku vavasati vo tala va khomiwa hi vuvabyi bya gome hikuva va swi koti ku ku endla swilo leswi hi nkarhi wun'we. Van'wanyana swa va hlangahlangananisa hikuva a va swi tivi leswaku va sungula kwihi va hetelela kwihi.

Nomboro leyi ya hloniphiwa swinene hikuva loko u foyina swin'wana na swin'wanyana va ta ta hi ku tsutsuma ivi va kuma ku nga ri na na na emergency.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga ina va fane va yima etilayenini kambe va nga yimi nkarhi wo leha hikuva van'wana a va fanelangi va yima nkarhi wo leha etilayenini tanihi mavabyi ma vona. Na ndzi vona leswaku swi kahle leswaku munhu un'wana na un'wanyana loko a ya etliliniki a va a khome buku ya yena yena naswona ku va ni nhlayo ya vanhu vo tirha vo tala i etitliliniki leswaku layini na yona yi ta hatlisa.

Mina loko ndzi vona leswaku ku ta mpfula ya matimba swinene ndzi nga kombela ku pfuniwa leswaku na mina ndzi nga vaviseki naswona ndzi nga tiyisisa leswaku endlwini a ku salanga munhu leswaku hinkwenu hi va hi phephile naswona ndzi nga tiyisisa leswaku na yindlu ya mina a yi pfuti leswaku na hina hi nga va ku hi ri ndzeni hi va hi phephile.

I ku i ku lava fambaka hi miti hi miti va pfuna va vanhu lava nga na vutsoniwa lava faneleke va ya xibedhlele leswaku ku va na vanhu lava va va dyondzisaka ku amukela vutsoniwa bya vona na ku va pfuna hi mitirho yin'wana na yin'wanyana kumbe va va dyondzisa lava kotaka ku ti endlela.

Ina kun'wana emitirhweni yi kona. Van'wanyani emitirhweni a va va va na xihlawuhlawu ehenhleni ka vatsoniwa va tibyela leswaku vatsoniwa va fane va hanyisiwa ku ku hambana na vona kasi kun'wanyani emitirhweni ya vona a ku na xihlawuhlawu a ku na xihlawuhlawu vanhu hinkwavo va hanyisiwa ku fana na vanhu van'wanyana vanhu va hinkwavo va na malunghelo mo fana.

Nhlayiso wa le kaya i ku a ku na vanhu va ma vaongori kumbe vanhu lava taka va va vutivi va huma ka mfumo kasi nhlayiso wa vadyuhari wo tshama wa vutshamo ku na vanhu lava taka va va na va nga na vutivi byo karhi va taka va ta pfuna vadyuhari va tlhela va va dyondzisa swo tala.

Ndzi nga titwa ndzi vavisekile swinene ndzi nga tivutisa swivutiso swo tala ndzi tlhela ndzi rila kambe emahetelelweni ta gcina ni amukerile ivi ni teka tiphilisi ta mina leswaku ndzi ni tlhela ndzi dyondza leswaku ndzi nga ka ndzi nga cheli vanhu njhani kumbe ku va tluleta njhani.

E-e mina ndzi nga ka ndzi nga n'wi byela munhu a tisivela. Mina ndzi titwe ndzi vabya swinene endzhaku ka ku ya tlhaviwa nayiti yo sivela Covid ndzi titwe ndzi hela matimba ndzi twa i nga ri ndzi nga wela hansi. Ndzi tlhela ndzi vabya swinene nkarhinyana wo leha ndzi nga koti na nchumu.

Ina wu na nkoka hikuva nkarhi wun'wanyana swi va swi kha swi lava vona vanhu lava nga hundza emisaveni hi ku ya hi ndhavuko wa hina hi na ku tshembela ka vanhu lava va le hansi lava nga hundza emisaveni hikokwalaho nkarhi wun'wanyani va hi byela leswaku hi fanele hi va phahla kumbe ku va chelela fole.

Ina, a ndzi ta endla swilandzelo swa dokodela leswaku na mina ni ta kota ku va ni kuma ku pfuneka.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa hi timhaka ta rihanyo ra yena na vutomi leswaku rihanyo ri na nkoka swinene na vutomi byi na nkoka. Loko a ha lava ku hanya u ta ya ya kombela ku pfuniwa naswona u fane a tiva leswaku xivangelo xi le kwihi hikokwalaho ka yini a nga pfukanga kahle leswaku na yena a ta kuma ku pfuniwa na yena a tlhela ku va na ku pfuneka.

Ina, yi fanerile hikuva ku na van'wanyana emakaya ya vona lomu va nga tswariwa kona a va va khomi kahle vanhu lava va nga dyuhala kumbe vatsoniwa va va khoma hi ndlela yo biha swinene kasi home based care va swi kota ku khoma kahle va tlhela va va nyika mirhi ya vona hi nkarhi va tlhela va landzelerisa milawu.

Leswinene hileswaku a wu hakeli nchumu loko u ya eka swibedhlele swa mfumo kasi swo biha hileswaku nkarhi wun'wani a va koti ku khoma kahle va ku khoma hi ndlela yin'wani kasi nkarhi wun'wanyani va teka nkarhi va nga se mi pfuna.

Leswaku van'wanyani a va koti ku va fikelela eka ti-treatment ta vona kasi van'wanyana a va swi koti ku amukela swiyimo swa vanhu vo karhi.

Hi leswaku hi kota ku pfunana na leswaku hi kota ku vona leswaku kumbe ku na vanhu lava va hanyaka na byona van'wanyani mi kota ku khomisana mi tlhela mi khongotelana.

Endlela leswaku va nga vi na xitsongwatsongwana leswaku xi va xi va xi va sivelela xi va sirhelela eka xitsongwatsongwana xa corona virus.

Ku nga endla leswaku ku va ni ku hluvuka ka swinene va tlhela ku va na ku pfuniwa hikuva emakaya ku na ku tsotsomba ka swilo kumbe ku kayivela ka swilo ka mimirhi ya exibedhlele kumbe etitliliniki.

Hi ku vona ka mina va fanele va tsalela papila eka mfumo va va va va vulavula ku vilela ka vona leswaku va ta kota ku pfuniwa.

Swi na nkoka swinene hikuva dokodela hi yena a tivaka leswaku swi ta ku pfuna emahetelelweni hi yena a tlhela a tivaka leswaku wena u na xivangelo xa yini emirini wa wena.

Tindlela to kuma mirhi leyi yo ka ya nga durhiki ngopfu i ku ya a a pharmacy kumbe a khemisi ti xaveka hi nxavo wa le hansi nkarhi wun'wanyani kumbe ku ya kwale exibedhlele loko va ri hava swi vula leswaku wena u fane u ya ekhemisi.

Ina, a ndzi ta tiyimisela hikuva a ndzi lava ku va ndzi ri ndzi va kahle na mina emirini ndzi tlhela ndzi lwisana na hinkwaswo se hikokwalaho mina a ndzi ta tiyimisela leswaku ndzi nwa ndzi ta va kahle.

Hikuva loko u nghenelela ka ha ri na nkarhi u va u kha u swi tiva leswaku kumbe va n'wi dyondzisa leswaku swi tirhisiwa njhani naswona swi na swi na vunghozi va va va njhani.

Thekinoloji yi ta endla leswaku loko se xitoko xi lava ku hela yi byela le ku tisiwaka ka mimirhi leswaku va tisa mimirhi leswi swi ta endla leswaku ku nga vi na ku kayivela ka mirhi.

E-e, a swi na nkoka hikuva swilo leswi swi ta endla leswaku u hetelela u vabya swinene kumbe u hetelela u ti vavisa hi ku overdose.

U fane a ya eka exibedhlele a fika a va byela leswaku murhi wa yena wa ku vilela a wa ha ri ku pfuneni ka nchumu vona madokodela kumbe vaongori va ta kota ku vona leswaku vona va swi endlisa ku yini.

Ina, ndzi swi vona swi ri mhaka ya kahle hikuva vana va endla swilo nkarhi wun'wani va nga ri na ku tiva leswaku va fanele va tisirhelela kumbe ku ya va ya exibedhlele ku ya va ya kuma vutivi hi timhaka ta swona.

Ina, loko u nghenisa vubihi bya vuxisi emirini wa wena swa onha swi onha na wena swi onha miri wa wena swi tlhela swi onha masocha ya mizimba ya wena leswi a swi hikokwalaho a wu fanelanga u swi endla.

Ntirho wa vona i ku leswaku va strike kumbe ku toyitoya leswaku va kota mfumo wu kota ku hatlisa wu hlamula kumbe va byela vaaki leswaku va fanele va tirhisa yini eka nkarhi wolowo.

Titliliniki ta le mhaka va fane va va nyiketa va va va kota ku phakela vavabyi mirhi hi wun'we hi wun'we leswaku wu ta kota wu ringanela va nga va nyiki yo tala.

Vatsoniwa vo tala ematikoxikaya va hanyisiwa ku vava hikuva vanhu vo tala ematikoxikaya a va swi tivi i vutsoniwa bya vanhu vo tala naswona van'wani a va koti ku kuma mimirhi ya vona yo karhi.

Leswi swi va khumba swinene hikuva hikuva swi va byela swi va komba leswaku swi swi lava tirhisaka swidzidziharisi hi ndlela yo biha swi nghozi swinene eka miri ya vona.

Leswi swi nga endla leswaku vanhu vo tala emakaya van'wanyana a va nge vi na ku pfuneka kasi van'wanyana va ta endla leswaku va nyanyisa mavabyi ma vona hikuva ku ta va ku nga ri na mimirhi etitliliniki naswona van'wani a va na mali ya ku ya va ya xava etikhemisi.

Mfumo wa Afrika-Dzonga wu fane wu endla leswaku e xi xi wu thola madokodela mo mo enela naswona wu tlhela wu endla leswaku u va na mi xitoko xa mimirhi xo hlaya.

Wu va pfuna leswaku va ehleketa kahle na leswaku va hanya kahle loko va yi nwile leswi swi endla leswaku swi control-a masocha le ndzeni kumbe ku lawula masocha ya vona le ndzeni.

Ina, swi swi kahle swinene hikuva va kota ku tixavela mugayo na swodya na swin'wana na swin'wana swodya va tlhela va kota ku ti hanyisa hi yona mali liya.

Swi nga landzelerisa leswaku swi nga pfuna hikuva nkarhi wun'wanyana va ta va va na ku kaneta ivi wena u ta humesa yona leswaku a wu landzelerisa swilo swa wena.

Va ta hlangana hileswaku ndzo i va ta hlangana loko se na vukhombo loko se va ya eka timhaka ta masangu hikuva dzovo leriya ra vabyisa swinene leswi swi endla leswaku va vabyisa na vanhu lava van'wana va xisati.